Mina na mindyangu ya mina hi masiku ma ku velekiwa man'wana na man'wana hi endla leswaku ku xaviwa khekhe emutini hi vitanani tanihi mindyangu hi tshama hansi hi mindyangu nimadyambu loko vanhu hinkwavo va vuyile swikweleti van'wanyana va vuyile emintirhweni va hlangana lama dyambu hi fika hi tshama hi tlangela munhu hi tlhela hi n'wu nyikana nyiko ya ku tlangela ku velekiwa ka siku.

Eya ndza pfumela hikuva mintirho ya le kaya yi pfuna leswaku naswona tani mindyangu va kota ku va na swa vona leswi va nga tirhiki munhu kambe vona vona vinyi hi voxe va karhi va ti tirhela va karhi va.

Ndzi nga n'wi chavelela ndzi n'wi byela leswaku a tiyisela naswona a langutela eka hosi hikuva makungu ya hina a ma fani na makungu ya xikwembu naswona ku na xikongomelo swa ku va swo karhi swi va swi humelerile naswona a nga ti tshiki kumbe ku ti tsan'wa hikuva ku humelelela swo biha a yi mahlweni a lwa a lwela swa vutomi bya yena a ri na ku pfumela leswaku lava loveke hi vona tintsumi ta hina leti ti va ti hi langutile ti ri ematilweni leti ti hi nyikaka ku tiya na ku tiyisela eminkarhini vanhu hinkwavo a swi tiva loko a karhi a endla swilo leswaku a nga endleli ta yena ntsena kambe u endlela na murhandziwa wa yena loyi a n'wi siyeke.

Ndzi nga vutisa leswaku vutomi bya khale a byi ri njhani naswona u swi kotisile ku yini ku fika laha a nga kona eka siku ra namuntlha naswona hi swihi lexi xi nga endla leswaku a kota ku tiyisela evuton'wini na ku lava ku tiva leswaku i xilungwini lexi nga endla leswaku a tiyisela kumbe hi wahi marito lama a ma n'wi endla leswaku a famba n'wi fambafambisa hi siku na siku kumbe risimu leri a ri kota ku n'wi chavelela ri n'wi tivi.

Hayi a ndzi na ku pfumela eka swona hikuva mina ndzi mukhongeri swa ndhavuko a hi swilo leswi ndzi swi landzelelaka eka swona kambe a ndzi nga ku sola kumbe ku sandza leswi van'wanyana va swi endlaka swa ndhavuko leswi vona va swi endlaka hi nkarhi wa khombo.

A ndzi designer swiambalo a ndzi ta endla leswaku swi va ni ku hambana ni leswi vanhu va swi endlaka swona manguva lawa hikuva va teka swilo swa ndhavuko wa hina va swi rhunga kambe mavhengele ya vona ya swiambalo va tlhela va endla leswaku swi nga hloniphi ndhavuko ya hina mina a ndzi ta endla leswaku marungulo ya mina ya hambana na vanhu ku va leswaku vanhu loko va ambarile ndhavuko u sala wa ha hlonipheka.

Nkhuvulo emugangeni wa ka hina u endliwa leswaku vanhu va ti kombeta leswaku i swivumbiwa swintshwa va file na kreste naswona va pfuka na kreste munhu u fanele ku rhanga amukela hosi yeso tanihi hosi na muponisi evuton'wini bya yena kutani a nghena tidyondzo to karhi leti nga ta dyondzisiwa tona endzhaku ka loko a twisisile swa ku tala hi kreste va n'wi teka va n'wi yisa va ya n'wi khuvula endzeni ka mati lava nga ta fika va n'wi khuvula hi vito ra tatana na ra n'wana na la moya lowo kwetsiwa endzhaku ka sweswo u ta va amukerile a yeso tanihi hosi na muponisi evuton'wini bya yena leswi vulaka leswaku a nga ha ku kuma nyiko yo karhi endzhaku ka ku khuvuriwa ka hina.

Eka ndhavuko wa hina va ambala swiambalo swa ku tima lexi ku va ku ri xikombiso xa leswaku va feriwile mufelakazi u nyikiwa xiambalo lexi a nga ta xi ambala enhlokweni lexi a faneleke ku xi ambala lembe a ngo ho nyikiwa swimbirhi leswaku a kota ku cincacinca vaxinuna va nyikiwa xidloko xa ntima lexi na vona va faneleke ku xi ambala tin'hweti ta tsevu ku kombeta leswaku va feriwile.

Swipfuno swa ku dyondza hi mindhavuko yin'wana eka masiku lama i ku munhu a nghena eka social media social media kumbe thekinoloji leyi nga kona yi hi pfuna leswaku ku hi dyondza hi swa mindhavuko leyin'wana hikuva ha kota ku nghena hi kota ku lavisisa hi swa mindhavuko yo karhi hi kota ku tiva leswi va ndhavuko yo karhi va swi endlaka na swiyila swa vona.

Ndzi nga va byela leswaku va fanele ku ambala swiambalo swa ndhavuko ngopfu ku kombeta ku tinyungubyisa hi ndhavuko ya vona naswona swi endla leswaku vanhu va swi vona leswaku vona hi vona vo mani naswona va suka kwini ku ambala swiambalo swa ndhavuko hi minkarhi ya ku tala swi endla leswaku vanhu va kota ku mi tiva naswona va kota ku vona leswaku himpela ma tinyungubyisa hi ndhavuko ya n'wina naswona swi dyondzisa van'wanyana hi tindhavuko ta n'wina hikuva va ta va na ku navela na ku tsakela ku vona leswi mi swi ambalaka xiswona na ku twisisa ku hikwalaho ka yini mi a mbarisa so so naswona va ta lava ku tiva ngopfu leswi ta endla leswaku ndhavuko wa n'wina wu tiveka swinene naswona wu nga tshuki wu lahleka na lavatsongo va ta tshama va karhi va swi tivi.

Hayi a hi ku xavisiwa ka mutekiwa kambe i ndlela ya ku vumba vuxaka na ndyangu lowun'wani va ndyangu lava ta ka ku tekeni ka n'wansati ku va ku ri ndlela ya ku kombisa ku khanyisa ku kuriseriwa n'wana loyi va va va karhi va lava ku n'wi amukela endyangwini wa vona lowuntshwa se va fanele ku humesa swintsongo ku kota ku khensa ku va va kotile ku hlayiseliwa n'wana na ku va va n'wi dyondzisile.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi tsakelaka i tihove swilo leswi lavekaka ku swi lunghisela i mavele le lama u nga ma gayisa i tindluwa i tinyawa i timanga to kandzeriwa.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a hi vanhu ntsena lava nga duma lava vekaka swikombiso leswinene va tele vanhu lava nga kona lava endlaka swo karhi emigangeni ya vona lava na vona va nga kotaka ku va xikombiso eka vanhu van'wanyana se vanhu va fanele ku tiva leswaku lavayani ko va vanhu lava nga ntirhweni hikuva va kuma swo karhi loko va karhi va kombeteliwe va karhi va endla swo karhi mara munhu a nga ti rivali leswaku hi yena mani naswona a nga ha landzelela lava van'wanyani va nga kona ekaya kumbe yena n'winyi a ti landzelela a endla leswi tsakelaka hi mbilu ya yena.

Mindhavuko yo hambana yi hlamusela vuxaka bya ku hambana exikarhi ka vakokwana lava va hanyaka na lava nga hanyeki vanhu va khale lava va nga hanyike a va nga swi tivi leswaku ku na xikwembu a va ti gandzelela vanhu va vona lava va tivaka leswaku hi vona va nga va hlamulaka eka swikhongele swa vona a va tirha ku phahla kambe vanhu va sweswi lava hanyaka va tiva leswaku ku na ku nghena kereke lava khongelaka eka xikwembu kambe van'wanyana na vona va ha landzelela leswiya a swi endliwa hi lava va nga .

Manana buku leyi yi fanerile leswaku na mina ndzi yi kuma hikuva i buku leyi nga khoma swilo leswi swi nga endliwa hi vokokwa wa mina leswi ku nga vumbhoni byo kombisa leswi vokokwani a va swekisa swona khale leswi swi nga na mfanelo ya leswaku na mina ndzi kota ku hlayisa ku endla leswaku vatukulu ni vatukulu lava va kota ku vona leswi va khale a va endlisa swona va ndyangu wa ka hina se ndzi na mfanelo ndlela ya ku yi hlayisa na vona ndzi na mfanelo ya ku va byela hi ta vumbhoni lebyi leswaku na vona va kota ku swi hlayisa va ta kota ku hundzisela van'wanyana swi ta kota ku tshama swi ri vumbhoni.

N'wananga ndzi lava ku ku dyondzisa ku sweka tihove leswi ndzi dyondzisiwile hi kokwana wa wa wena lweyi na yena a nga dyondzisiwa hi mana wa yena ndzi lava leswaku u karhi u tshama u karhi u swi tiva hikuva tihove ta ha swekiwa na namuntlha a swi se hundzeriwa naswona i swakudya leswi rhandziwaka swinene leswi endlaka leswaku vanhu hambi va nga ri na vuswa loko va ri na mavele tindluwa timanga tinyawa va nga kota ku dya va xurha naswona ti xurhisa swinene i swakudya swa ndhavuko leswi swi tsakeliwaka hi vanhu va ku tala swinene vanhu lava valungu va swi vitana leswaku i xitampa kambe hina hi swi vitana leswaku i tihove.

Vokokwani i vatswari va hina naswona hi fane hi tiva leswaku hi tisiwile hi vona laha emisaveni hi vona lava hi faneleke hi vulavula na vona naswona bibele ya vula leswaku hlonipha vatswari va wena leswaku masiku ya wena ya ta engeteliwa ya ku hanya se ni loko hi karhi hi vulavula na vona hi va tivisa hi vulavula na vona lava le hansi swi va swi karhi swi yendla leswaku swilo swa hina swi pfuleka hikuva hi vona lava loko hi hlaya xivongo hi ti hlayaka hi vona swi fana loko munhu a lovile moya wa yena u va wu ri kona se na vona ku va ku ri tintsumi leti hi hlayisaka se na vona swi na mfanelo leswaku na vona hi vulavula na vona leswaku va hi pfulela tindlela.

Nzhaka ndzi nga n'wu thya vito ra Ndzhaka ku kombeta leswaku u tisa ndzhaka rifumo emutini ku fika ka yena swi ta va swi karhi swi la ku pfula tindlela emutini leswaku muti wu tala hi ndzhaka ku va na nhlahla leyinene loko ni n'wu thya ku hi yena Ndzhaka ku va ku ri vito leri hi swi tivaka leswaku ri ta tisa ku vulavula na ku cinca emutini wa .

tisa ku cinca hikuva se na vona va ta va va karhi va dyondza ku hanya na van'wanyana naswona swi ta endla leswaku vanhu va kota ku pfulela va kota ku ti sungulela mabindzu lama va nga ta swi vona leswaku ma ta kota ku pfuna kwele emadorobeni naswona swi nga tisa ku cinca hi ndlela ya ku biha hikuva loko vanhu se va tele endhawini swi vanga ngopfu vugevenga naswona swi endla leswaku switirhisiwa swi kayivela hikuva se va ta fanela leswaku va nyikana hi ku lombanalombana hikuva se va ta va va tele.

Vukreste i swilo leswi hanyaka hi fanele hi tiva leswaku loko misava yi sungula a ku na munhu la yi vumbeke hi swona ni nga ta ku tshembisa swona leswaku Xikwembu xa hanya loko hi langutisa hi nga ti vutisa swo tala leswaku leswi swi tise hi mani leswi endlise ku yini na swo tala leswi endliwaka se hi xona xilo lexi u fane u xi tshemba leswaku himpela kereke yi kona naswona Kreste wa hanya na hina loko karhi hi hanya la misaveni ku tikuma hi karhi hi papalatiwa eka swilo swo tala i mhaka ya Kreste loyi a nga pfumeliku leswaku leswo biha swi hi endlekela se loko hi karhi hi khongela masiku hinkwawo Xikwembu xi va tlhe xi yingisa swikhongelo swa hina se Vukreste byi na nkoka swinene.

Loko ndzi lava ku xavela vana swiambalo swa ndhavuko ndzi nga va xavela ku na leyi rhungiwaka yi fambelana na nceka wa kona yi fambelana na mateki ya kona a ndza ha vuli duku leriya ra ku petsapetsiwa ra manguva, lawa ndzi nga va xavela na yona ivi ndzi va rhungela na xibelani ku na swibelani swa xihlangi lexi nga kona swa tiwulu swa ku saseka, ndzi nga va rhungela naswona leswaku va kota ku mbala va mbala na xibelani va tinyungubyisa hi ndhavuko wa vona.

Ku hambana ka vuhlalu lebyi ambariwaka hi swa nkhuvo wa mucatu byi hambanile na lebyi mbariwaka hi tin'anga ta ndhavuko lavayani va ambala vuhlalu lebyi kombisaka mintirho ya vona na byona loko u byi langutile wa hi vona mihlovo ya kona na maakiwelo ya yona leswi va va ku va byi akise swona leswaku swi vulavula swin'wanyana hi vutshunguri bya vona, kasi bya mukhuva wa ndhavuko wa byi vona leswaku byi va byi karhi byi vulavula byi fambisana timpahla ta leti un'wana na un'wana a va a ti mbarile naswona byi rhungiwa hi ndlela ya ku saseka byi khavisiwa leswaku vanhu va swi vona leswaku i vuhlalu lebyi lavaka ku mbariwa emitlangwini.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku vuhlalu lebyi ndzi byi ambaleke ndzi tekile njara ya ku fambelana na na byona vuhlalu, ndzi teka wulu ndzi teka xilo xa matandza lexi ndzi nga tiva leswaku xi ta ringana enkolo wa mina, ndzi teka vuhlalu bya mina byi ndzi rhunga byi karhi byi famba hi mimbirhi mbirhi vunharhu nharhu naswona ndzi karhi ndzi vumba xivumbeko xa bilomu lexi a xi vonaka laya, ndzi teka vuhlalu ndzi veka ivi byin'wanyana ni byi fambisa hi byi mbirhi mbirhi byi nharhu nharhu hi muhlovo ya ku hambanahambana ndzi karhi ndzi endla mabulomu ma ku hambanahambana ivi emakumu ndzi fika ndzi pfala xilo xa mina lexi a ndzi nga xi tsema lexiyani xa ku bohelela ematandza.

Macinelo ya xibelani ya olovile swinene i fanele i tirhisa kunene xisuti a wu tirhisi miri hinkwayo, leswi fambisanaka na milenge ya wena van'wanyana va swi kota ku cina va lo kambe na milenge na yona yi fane yi famba, i fane i va i karhi i hakasela xisuti hi kona xibelani xi nga ta famba, i fanele i dyondza na ku tlhekuta hi swona vanhu va vanhu va sungula va nghena hi swona xa ku tlakula ivi va xi hakasela xibelani xa vona a swi lavi u ti dlaya u yendla hi matimba.

Vavanuna eka ndhavuko ya Vatsonga va fanele ku ambala tinjhovo, tinjhovo i xiambalo lexi nga vumbiwa hi hi le handle ka ka swiharhi swa ku hambanahambana lava tekaka va ku omisa endzhaku ka sweswo va ti tsemelela va teka va bohela va mbala .

Swiambalo leswi ambalaka hi vavasati ku ya hi ndhavuko ya Vatsonga yele, miceka tinguvu, masandhazi hi swona leswi swi ambariwaka hi vavasati.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka i Thomas Chauke dokodela Thomas Chauke, Dokodela Thomas Chauke i khale wa wa tinqambi loyi a nga sungula vuyimbeleri khale a nge le ku fambeni eka tinsimu ta ku ringana thirty eight ti-album ta yena leti a ti humeseke, Dokodela Thomas Chauke u yimbelela tinsimu ta ku aka tinsimu to pfumala swicele tinsimu leti vuyisaka ndhavuko tinsimu ta ku vulavula hi rirhandzu tinsimu ta ku aka vuxaka na tinsimu leti na lavatsongo va kota ku ti yingisela na vona va dyondza swin'wana eka tona.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya xikereke hikuva ndzi munhu loyi a khongelaka tinsimu leti ndzi ti yimbelelaka kumbe vuyimbeleri lebyi ni nga tlheriselaka byona i bya kereke hikuva hi byona ndzi byi twisisaka naswona hi byona byi fambelanaka na ripfumelo ra mina hikuva ndzi tshama ndzi karhi ndzi yimbelela tona ndzi nga ku pfumela leswaku ti tisa swin'wanyani evuton'wini bya mina ti tisa kurhula ti tisa ntsako naswona ti endla leswaku ndzi kota ku hola emoyeni ndzi tshama ndzi tsakile.